Diokabatsi tsa maiterelo, ga di a siama thata and-e le gone ga di tshware batho sentle. Mme dikgato tse di ka tseiwang go gore batho ba seka di dirisa, ke gore ba rutiwe thata ka tsone. Ga batho ba itse gore ba dirisa eng e, le gore se ka ba ama jang, ba tla kgona gore ba tseye ditshwetso tse di botoka, tse di ka kgonang gore di ba sireletse mo go diriseng diokabatsi tsa maiterelo.

Ee, nna gone a ke bone go na le tsela e leng gore ba ka dirisana mmogo, ka gonne ditsela tsa bone tsa go alafa batho ga di tshwane. Ke ga gone go ngangisanwa ka gore, ke tsela e feng e siameng ya go fodisa batho. Mme ke nagana gore, ga nako entse e ya, ga go ka nna le di-conference-e, mo batho ba alafang ka tsela ya setso, le ba ditleleniki ba ka nnang mmogo, ba kgona gore ba bue, ba bontshane tsela e e leng gore ba ka thusana go alafa batho. Ka ntlheng le go ngongoresana.

Go botlhokwa thata gore, batho ba bagolo ba nne le batho ba ba ka thusang, gore ba nne ba nwe ditlhare tsa bone ka tsela e siameng, ba dinwe ka nako, ba nwe ka tsela e leng gore ba boleletswe gore ba ka nwa ditlhare tsa bone. Se se ka thusang, ke ga ba na le mooki o e leng gore o tla kgona go netefatsa gore ba nwa ditlhare tsa bone ka tshwanelo, gore ba seke ba lwala, go fetelela.

Fa balwetse ba sa kgone go reka melemo e e turang, ba ka nna ba se fole, mme bolwetse jwa bone bo ka nna maswe. Bathapi ba ka ba thusa, ka go ba kopa melemo e e thekotlase, kgotsa go ba bolelela ka mananeo a thuso ya puso, le go leka go kwala melemo e e nang le theko e ba ka e kgonang. Gape, ba ka kopa kalafi mo dipetleleng tse di fang melemo ka madi a kwa tlase kgotsa mahala.